Ndiyijonga ngokuba ndizame ukungena kwiWi-Fi ndisebanzisa enye ifowuni, aho ke ngoku ndizokwazi ukubona ukuba ndisayikhumbula na iWi-Fi yephasiwedi endiyifakileyo na. Okanye kuzawufuneka xa ndisenza iWi-Fi yam yephasiwedi ndisebenzise iinombolo endizakwazi ndizikhumbule ngalo lonke ixesha.

Ndingakhetha le inabantu abanintsi ikhoyo khona i-intanethi ngoba kwimihla esiphila kuyo, asisakwazi ukuphila ngaphandle kweintanethi. Kulapho sikwazi ukuqhagamshelana nabahlobo bethu, kulapho sikhangela khona imisebenzi, kulapho singabanye sisebenza kwa kwaba makhala ekhukhwini bethu, kulapho sikwazi ukukhangela imisebenzi, ukwenza yonke into, ukubukela izinto nokuhlala uwazi izinto ezenzeka apha elizweni.

Abantu basezilalini iyabachaphazela into yedatha enamaxabiso aphezulu ngokuba abantu abanintsi abahlala ezilalini ngabantu abazisokolelayo, kwaye baphila ngeendlela ezithile ezahlukaneyo, kwaye bakude nasezivenkileni apho umntu ebenohamba ayozithengela khona idatha. Kufumaniseke ukubana umntu kufuneka ayothenga idatha edolophini, ukuze aye edolophini kufuneka ekhwele, kuloo nto ezawube eyikhwele kufuneka ebhatele kuloo moto, icutha kwakule mali. Iyababetha kakhulu into yedatha exhomileyo.

Ndingavakala ndikhathazekile kwaye ndidanile ngoba ndiye phayana ndizixelele ukuba ndizawubukela iividiyo zam kwi-laptop yam kodwa ke loo nto ayenzekanga. Kodwa ke ndingumntu ongapheli mandla, ndingaye ndifune ukuqonda ukuba unobangela yintoni nje ezi vidiyo zingafuni udlala.

Lungenelelo oluhle kakhulu ngoba luza kuncedisana noluntu ukuba lukwazi ukuba lube neWi-Fi ekufutshane emizini yabo. Bakwazi ukuba nabo bazithengele eyabo iWi-Fi eza kuba sezindlini, abazawukwazi ukuba bahambe nayo xa besiya kwezo ndawo baya kuzo.

Akusekuhle apha ekhaya tata. Hayi tata, sukuba nexhala akuyidingi iDVD kweli xesha siphila kulo. Ungavele ungene tata kuNetflix, kuAmazon, kuPrime nakuYouTube ukhangele le filimu ufuna umbukelisa yona umama. Kukho nooShowmax tata, suba nexhala kakhulu, zininzi iisayithi apho singayifumana khona lefilimu.

Ndingakhetha iWi-Fi ngokuba iWi-Fi yeyona nto ndiyesebenza kakhulu xa kufuneke ndisebenzile. Umsebenzi wam ufuna ndisoloko ndikwi-intanethi, loo nto leyo ke idinga ukuba ndibe soloko ndineWi-Fi esoloko ingapheli.

Kufuneka uxhome xana uneWi-Fi ube ungusomashishini. Kukhona into ebizwa ukuba yi-UPS, gama lamakhusha. Le nto iye incedise iWi-Fi yakho xana umbane umkile. Le nto ihlala inamandla kongangeeyure ezilithoba. Ihlale iWi-Fi isebenza, ngoba apha eMzantsi Afrika umbane xa ehamba uhamba iiyure ezimbini. Ndicinga ukuba ngelona cebo linganceda. Xa umbane ubuyile, iye ifumane amandla ke ngoku embaneni, iphinde ithathise, kodwa iyonga nangelinye icala.

Indawo endinokuyikhetha apho ndinokufaka khona iWi-Fi yasimahla kusezindaweni apho abantu bathenga khona, ndiyifake nakwithala leencwadi, nasezikolweni apho iza kuthi incedise abahlali khona kakhulu ngeengxaki zabo abafuna zenza kwi-intanethi.

IWi-Fi yalapha endlini kungokuba le nto isebenza kakuhle kumagumbi athile kungokuba akuyo Wi-Fi ikwaziyo ukuba ingaphumela emadongeni, yiWi-Fi ekwazi ukusebenza kule ndawo ikuyo. Igumbi lakho kaloku likude kakhulu ntombam.

Imibuzo endinoqale ndimbuze yona umalume unayo na i-airtime efowunini yakhe na, ingakanani i-airtime anayo, usebenzisa eyiphi na i-network. Ukuze ndizokwazi ukumjongela ukuba yonke le nto iyakwazi na ukuba ndiyongeze, okanye kufuneke ethenge enye i-airtime ukuze akwazi ukongeza idatha yakhe.

Ayingombono mhle tu kaloku lona ngoba kaloku abafundi abanintsi loo nto leyo ingabenza baphazamiseke ezifundweni zabo, bahlale beseminxebeni ngoba kaloku babona iWi-Fi le isimahla, Ngoko loo nto leyo ibenze basilele ezincwadini zabo, bangakwazi ukukhathala xa besezikolweni.

Yinkqubo yeSoul Brothers, iSoul City, ooRhythm City, ndibala ntoni na apha?

Ndicinga ukuba le nto le ilungile ngoba kaloku xa umntu esiya kwithala leencwadi sukube efuna ukuyo kufunda. Ngoku ke xa kuzawubakho umntu oza kungena kooYouTube abukele izinto phayana, loo mntu lowo uza kube uphazamisa abantu abafuna ukufunda, abayele ukufunda kwithala leencwadi.